Melemo ya ditlhare e botlhokwa thata go botlhokwa thata, gore motho a dirise melemo ya ditlhare le melemo ya Sekgowa. Nako dingwe o tlabe o lekile go ya kwa Sekgwoeng mme o sa kry-i yone Philo. Fa o ya mo ditlhareng tsa di tswa mmu o kgona go kry-a pholo e o e batlang. Ke se lenna ke se itemogetseng seo go jwa ka mathata a ke a tsamaya ka kopana le one, ke ne ka tswakantsha Setswana le sona Sekgowa.

Dingaka gore di bone gore o na le bolwetse jwa ba bona ka go tshwara ke mafatlha, go gotlholele ruri, ga o fokotse go gotlhola o dula o na le mogote o o kwa godimo o feteletseng, o a fofulelwa. Mme fa di sena go itemogela maitemogelo ao di netefatsa gore di go naya meriana gore o tlo kry-e pholo o o fole o dule o itekanetse.

Nna go ya ka maitemogelo a ke nang le one jaaka ke setse ke na le yone kgatelelo ya madi, ke lemogile gore go botlhokwa go ka nwa treatment ya gago ka nako gonne ha o sa e nwe ka nako kgatelelo ya madi e dula e ya kwa godimo. Mme fa o dula o nwa treatment-e e a laolesega e kgona go nna mo bogareng go tshwana le fa o sa e nwe e dula e ya ko godimo o fitlhela ona le sedidi le tlhogo e opelang ruri, matlho a gago le one e kare ga a bone sentle.

Bagolo ba ba godileng go botlhokwa gore ba isediwe melemo ya bona ko lapeng gape ba kry-e le yone kalafi ko lapeng. Ka lebaka la gore bagolo ba rona fa ba ya go fola di-line ko bookelong ba e nna e kare ba sotlega so, go betere go ka tlamela bagolo ka melemo ba ntse ba le mo gae gore ba tle ba kry-e pholo e e itekanetseng e e nonofileng.

Bolwetsi ba kankere bo na le mefuta e mentsi go na le kankere ya letsele, go na le kankere ya popelo, go na le kankere ya boboko, gape motho fa a tshwerwe ke yone kankere ga a nne le keletso ya dijo go le gantsi. Motho wa teng ga a je dijo ka tshwanelo o dula a etela dijo fa a di ja, gape bolwetsi jono jwa kankere tota bone ga bo na kalafi fa bo le motho mo mothong. Bo ka nna le kalafi fa o lemoga gore e kare o na le bone, o be o potlakela ko bookelong gore ona man-nurse a rona a bookelo a tle a kgone go go thusa ka bonako e se e tsenelele.

Motsadi fa a ka tlolwa ke dipilisi tsa gagwe tsa kgwedi le kgwedi ke mathata ka lebaka la gore botshelo jwa gagwe bo dula bo le mo kotsing, ka lebaka la gore o tla be a sa tseye meriana ya gagwe ya 'tsatsi le letsatsi. Mme go botlhokwa gore re etele kwa go tsona di-pharmacy re shebele batsadi ba rona ga go sena tsona ko tleliniking tse ba di tsayang kgwedi le kgwedi gore botshelo jwa mosadi bo dula bo babalesegileng.

ena e bidiwa Movember e botlhokwa thata gonne e thusa borre ba e leng gore o kry-a borre ba bangwe ba ya dikgolegelong ka lebaka la pateletso ya rape, so Movember o thusa banna gore ba dule ba babalesegile le gore ba tla itshireletsa jang gore ba seka ba pateleditswe seo ba sa se dirang.

Fa o tshwere ke bolwetse jwa TB o tshwanetse o dule o tsentse mask-a, o dule o nwa meriana ya gago ka nako, o obamele melao ya doctor or-e yona ngaka. Mme fa o dira jalo o tlo go feleletsa o kry-ile yone kalafi o setse o fodile.

Go lo mo nageng ya rona boitekanelo jwa tlhokomelo ya poraefete tlhwatlhwa ya teng e kwa godimo, mo e leng gore bagolo ba rona ga ba kgone go nna le diphitlhelelo or-o ona madi a gore batle ba tle ba bone pholo ko go yona boitekanelo jwa poraefete. Ka lebaka la gore tlhwatlhwa ya teng e kwa godimo, go le gantsi bagolo ba rona ga ba kgone go ka ya teng ke se tle o fitlhalang ba le mo bookelong jwa mongwe le mongwe jwa morafe.

Nna fa ke le moimana ke be ke tshola ngwana wa segole yo o tlang a sa itekanela, ke sa itse sepe ka kgodiso ya gagwe ke a go kopa thuso mo go bona baoki gore ba tle ba nthuse gore ke tlhokomele ngwana yo jang ke mo godise jang.

Gore o tla o bone kalafi ya HIV le TB o tshwanetse go dula o nwa meriana ka nako, mme o tla bona yone pholo le masole a gago a mmele a tla dula o ne a itekanetse fa o dula o nwa melemo kgotsa tsona dipilisi tsa HIV le TB.

Fa go na le gona le batho ba e leng gore ba utlwa botlhoko jwa phetelelo, go ya ka gore mo motho yo o ka beng a tlhokafetse o ne a le close jang mo go wena o ne a na le lerato le le kae mo go wena.